dithulaganyo tsa dipalangwa le ba ba dirang melao ya dipalangwa, ba na le seabe se se botlhokwa mo go rarabololeng mathata jwa go pitlagana ga diterene. Ba ka thusa ka go dira ditlhatlhobo le go netefatsa gore diterena di tsamaya ka potlako le go bona ditshebeletso tse di tlhokegang. Ba ka boela ba itlhopela go oketsa sephiri sa ditefello tsa dithulaganyo le go tsenya melao e mo dikarolong tse di rileng tsa dipalangwa, go fokotsa go pitlagana ga diterene. Mo boitshwaro ba ka tsenya dikgokagano le boeteledipele go rulaganya dipalangwa tse di tletseng, go tsenya melao e tla dirisang tsela e e rileng le go ka netefatsa tsela e e amang ditlhokwa tsa baeti.

Ke tsamaya letsatsi le letsatsi ka terena go ya mo tirong, mme go nna le batho ba bantsi mo ditereneng go ama tsela e e dirang dilo ka yone. Fa ke le mo tereneng ke itshepisa go dira dilo tse di tshwanang le go bala buka, go buisana le ditsala, kgotsa go utlwelela dipina. Le fa go le jalo go nna le batho ba bantsi mo ditereneng go ka nna tlhako go kaonefatsa nako ya go le go fokotsa boitekanelo, jaaka go sa digele ka dikgatelelo tsa maikutlo, go boa mma go ka nne le diphetogo tsa ditiro tsa motho mo tseleng e ke rulaganeng dilo, jaaka go tswelela ka botsogo le go leka go ema go siama mo tsheleng ka nako.

Fa motho e le moithutwane mo go tsa go kgweetsa, re ka lemoga seno ka tsela ya a kgweetsang ka yone. O ka nna a sa tlhomamisege a fosa di pass-e kgotsa a sa dire diphetogo ka nako. Gape ba le bantsi ba moithutwane ba seka ba itumelela maemo a gatetseng mo tseleng, jaaka go kgweetsa mo dipula kgotsa mo . Go tlhokega gore motho yo ntseng a ithuta go kgweetsa a tsamaye le motho yo o nang le lengolo le le tletseng, a dire di-practice tse dintsi mo mebileng e e farologaneng, a itse diphoso tsotlhe tsa mo tseleng le melao ya ditsela. Tshireletso ya gagwe le a ba bangwe ke selo se se botlhokwa.

Ke kile ka etela lefelo la bopalamelo la difofane kwa O R Tambo mo Johannesburg. Lefelo le ke lengwe la dipalangwa tse di okameng lefatshe lotlhe, le le nang le mekgwa e mentsi ya go abela ditataiso. Tshedimosetso le ditirelo tse di tlhokegang pele o ka tsena mo sefofaneng o tshwanetse wa netefatsa gore o na le passport-o fa o ya kwa ntle ga naga, kgotsa tekete ya sefofane, le ditokomane tse dingwe tse di tlhokagang tse jaaka Visa ga e le tlhokego. Gape o tshwanetse go fitlha ka nako gore o tseiwe le go sekasekiwa, o tlose dilo tse dikotsi mo jaaka metsi a a fetang tekanyo dipheleu kgotsa ditlhare tse dikotsi

Go nna le batho ba le mmalwa mo ditereneng gantsi go diragala diura tse di seng thata, jaaka mosong pele diura tsa tiro di simologa, ka fa tlase ga ura ya bo thataro phakela kgotsa ka letsatsi la fa batho ba le mo tirong jaaka fa gare ga ura ya bo lesome phakela go ya go ura ya bo pedi. Le bosigo morago ga diura tsa ditiro jaaka morago ga ura ya bosupa bosigo le go nna le batho ba le mmalwa mo ditereneng. Malatsi a beke jaaka mosupologo go ya go la bone, a ka nna a seng mo pitlaganeng jaaka labotlhano kgotsa mafelo a beke a batho ba ba palang go ya le go tswa mafelong a boikhutso.